Ke simolotse go palama sefofane fa ke ya Joburg ke ya Cape Town ke ne ke itumetse thata mare gape ke tshogile, ke le kwa godimo ga le godimo ke bona ko tlase batho ba le bannyane. Mare ke ne ke itumetse ka gore e ne e le santlha, mare go go ntle ebile ke a itse ke na le kitso ya sefofane.

Go ya ka kitso ya me nna ne ke ne ke itumetse go palama sefofane ka nako eo, segologolo thata ke ne ke tshogile mare ke itse ke na le kitso ka yone ke le motho yo one a rata go se bona, ebile a eletsa go se palama ka nako. Yo o sa se itseng a eletsa go se palama batshoga ebile ba nagana gore a ba se palama ba ka tsamaya ba tlogela lefatshe le lekafano, ba bangwe ba se tshabela sedidi, ba bangwe ba se tshabela matlhoko a bone.

Se se botlhokwa ke gore fa o ya ko Nigeria o tswa ka mo Afrika, South Africa ya rona o tshwanetse o nne le passport-o e go letlang gore o a tsamaya o tswa ka naga ya rona, ebile fa o tsena ko nageng ya rona ba fitlha ba sheba Visa kampo passport-o ya gago gore o moeng wa ko nageng e nngwe go botlhokwa thata, ebile re go itsesi gore wena ga o dule nageng e ebile o tswa nageng e e rileng.

Ga gona sepe se ke sa se rateng ka dibese dibese di siame ebile tlhwatlhwa ya teng e ko tlase, ba ba sa kgoneng ba kgona go e palama ebile ba fitlha ka nako ebile bese e bereka ka nako ka nako tse tsotlhe.

Karata eo ya dibese ga o e kry-e ko mabenkeleng a otlhe go na le mabenkele a mangwe a o sa kgoneng go itlhelelang ko go o ne a o kgonang go rekang dikarata tseo, jaanong karata e o o tshwanetse o e tshware ebile o e tshware sentle ga o e rekile gore sa le ka ya latlhega.

Mokgweetsi wa bese ke mokgweetsi yo o siameng, yo o tshwara nako, yo o sa itshieleng, yo o nang le tlhokomelo, yo o itseng molao le molawana wa tsela.

Di-strike tsa dibese di dira matshelo a batho a sa sireletsega, batho ba ba yang tirong ka nako eo ba sa itlhelela go ya tirong, batho ba lose-a madi a bone kampo ditšhelete ka nako eo, jaanong ka nako eo ba kgona le go lwantshiwa kampo ba tsene mo dikotsing.

Dibese go botlhokwa gore di tswe ka nako ka gore ga o ya tirong o bereka ka nako ebile fa o tswa tirong o bereka ka nako, jaanong go ema ka dinao ke bona go se maleba ka gore ga o a tshwanela go ema o tshwanetse .

Nnyaa ga ise ke siiwe ke bese ka gore ke tshwara nako, ebile bese fa e ntshiwa ke fa e ntshiwa e ke accident-e kampo ke ntse ke letile e sa tle ke tshwara taxi go ya ko ke yang teng go sena molaetsa o ke o kry-ileng ka nako.

Fa go ntse jalo bapalami ba ba palamang dibese ba itlhopela dibese go ya ka ditlhwatlhwa tsa teng, ga o bona tlhwatlhwa e ko tlase kampo bona tlhwatlhwa e ko godimo go ka tswa ka wena gore seemo sa gago sa madi se go raya se reng.

Bese ee ke nnete bese ga e tsamaya mo ditseleng tsotlhe ka gore fa e tsamaya mo ditseleng tsotlhe e kgona go ema mo tseleng kampo e tlhagise dikotsi ka ditsela tse di sa siamang, kampo e sa tshwara nako ko yang teng mabapi le ditsela tse di senyegileng e tsamaya mo tseleng e siameng e ka 'itlhisang batho ka nako.

Tirelo ya lookwane ya ngwaga le ngwaga e tlhatlhogang jaaka mo dibeseng re itse gore tlhwatlhwa ya teng e ko tlase, e ya re utlwisa botlhoko thata ka gore a lookwane le tlhatlhoga le karata ya dibese le one ya tlhatlhoga, jaanong fa go ntse jalo ne re kare tlhwatlhwa ya dibese yone e kry-e madinyana go tswa mo go gore ba re thuse gore re kgone go ema mo tlhwatlhweng e one.